Isizathu salokhu kubambeleleka sidalwa ukushoda kwengqalasizinda okanye ingqalasizinda egugile, ubugebengu obenzeka emzileni wesitimela, okanye futhi isimo sezulu.

Izimali ezikhokhiswayo zokuthutha zibathinta kakhulu abamabhizinisi amancane. Lokhu zikwenza ngokuthi izimali zokuthutha zineqhaza elikhulu ekuthintekeni kwamabhizinisi, kodwa amabhizinisi amancane athola umthelela omkhulu ngenxa yokushoda kwezinsiza, amandla okuxoxisana kanye nezindlela zokunciphisa izindleko.

Okungenziwa yilezi zinkampani, ukuqinisekisa ukuthi abashayeli babo bayiverifaywa, futhi abagibeli bayakwazi ukushera ithriphu yabo nabangani noma nemindeni yabo.

Ngibona ukuthi izimpahla ezithuthwa ngololiwe zinikeza izinzuzo ezinkulu zemvelo uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokuthutha, ikakhulukazi amaloli okanye izindiza. Kodwa-ke isikhathi sokuhamba sinomthelela obaluleke kakhulu okufanele acatshangelwe.

Ngicabanga ukuthi kungenzeka kokubili. Okokuqala, imboni ingathola izindlela ezintsha ezinobuhlakani zokuthutha, kodwa futhi lokhu kungaqale kube nomthelela omkhulu kakhulu ekuthengweni kwempahla.

Lama-tolls ngingawahlela ngokuthi inkokhelo ephezulu ikhokhelwe yilaba abanomthelela omkhulu emgwaqeni nasemvelweni.

Le nkinga ingaxazululwa ngokuthi irenke yamatekisi mayiqashe abantu abazoqoqa imali, mayingaqoqwa ngabagibeli.

Ngicabanga ukuthi okwenza lezi timela ziphephe ukuthi zakhiwe ngobuchwepheshe besimanjemanje.

Engingathanda ukubona yisikhathi sangempela okanye i-real time tracking, engakubonisa ukuthi ibhasi likuphi, ukuze ukwazi ukusebenzisa isikhathi sakho ngendlela efanele. Okunye engakujabulela yimephu ebonisa indlela okanye i-route map ezokhombisa ukuthi ibhasi lizothatha wuphi umzila.

Engikubhekayo yinani engizolikhokha kanye nomzila ozothathwa yibhasi.

Ukuthutha ngezitimela kuyasithinta esivinini sokudiliva uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuthutha ezifana namabhanoyi namaloli. Lokhu ngikushiso ukuthi izitimela zihamba kancane kanti amaloli namabhanoyi ikakhulukazi kuyasheshisa.

Yebo, kufanele zinxeshezelwe izakhamuzi ikakhulukazi abashayeli bezimoto ngoba bayayikhokha intela yomgwaqo.

Okungasiza uBaba uMdletshe ukuze abhekane nale nkinga ukuthi ahambe nelungu lomndeni ukuze engazizwa eyedwa.

Ukudla engingakupakisha ukudla okungeke kusheshe kubole futhi okuzongiqhuba kulolu hambo. Ngingapakisha inkukhu ebilisiwe kanye nojeqe.

Angikaze ngihambe ngebhasi elafela endleleni, kodwa ngiyacabanga nje ukuthi lokhu kungadala ukukhathazeka okukhulu kubagibeli.

Ukubambisana namasonto kungaba indlela enhle eshibhile futhi enokwethembeka yokuhlinzeka ngezokuthutha kubantu abadala. Kodwa-ke kuyadingeka ukuthi kuhlelwe kahle kuhlonishwe izidingo zabantu abahlukene, ikakhulukazi ngoba iningi lalezi zinqubo zilekelelwa amavolontiya.

Ziningi iy'ndlela ubuchwepheshe obungasetshenziswa ngazo ukwenza ngcono izinkonzo zezokuthutha zesonto kubantu abadala. Okungenziwa nje ukuthi kube khona izinhlelo okanye ama-apps asiza abantu abadala ukuthi bakwazi ukucela noma benze isicelo sebhasi. Okunye okungenziwa ngobuchwepheshe ukuthi abadala bakwazi ukuthrekha amabhasi ukuze bakwazi ukuhlela uhambo lwabo.

Engingakwenza ukuthi ngithathe ibhasi elizofika ngaphambi kwesikhathi. Okunye okungenziwa ukuthi umphakathi ubambe umhlangano nabadidiyela bezamabhasi ukuze kulungiswe indaba yesikhathi.

Umbono wami ngosizo lwamakhasimende olunikezwa abashayeli bamabhasi nabanye abasebenzi ukuthi, lwiyinsika ebalulekile ekwenzeni izinkonzo zezokuthutha zibe ezithembakele ezihloniphanayo futhi ezamukelekayo kubo bonke abantu, ikakhulukazi abadala abakhulu abakhubazekile, kanye nabahamba nabantwana.

Ezokuthutha zomphakathi zingakwenza lokhu ngokuthi ziqashe abantu abazosiza abantu abagugile okanye izaguga emabhasini. Okunye futhi ezingakwenza ukuthi zinika izaguga noma abagugile i-priority sitting.